Amathonya abe nomthelela omkhulu kakhulu ngoba imfashini siyibonile isuka kosaziwayo kumabonakude, kosaziwayo ezindaweni zokuxhumana kaningi nje futhi siyibona ngokushintsha nangokuguquka kwayo. Uye ubone ukuthi njalo nje iya ngokuya iyaguquka futhi nabantu bayaguquka kanye nayo imfashini. Imfashini-ke isikhathi esiningi siye siyibone kosaziwayo. Ilapho-ke-ke ejwayele ukuthi ithathe khona udlubhe ihambe nalo impela, ikhone ukuthi iyongena ifinyelele nakwale kwabancane.

Kuningi okwezithiyo okukhona okunjengolimi ulimi esilukhulumayo, okunjengosikompilo, ukuziphatha nemfundiso okuhamba kuze kufinyelele nasemasontweni emabandleni. Ukuze sikwazi ukuthi siphilelane nokuthi siphilisane siye sidinge ukuthi sifunde kabanzi ngolimi, lolo limi olusuke lukhona, ngosiko, isiko leli esilibonayo kanye futhi-ke nezamasonto. Lokhu kuzosisiza ekutheni mese sinolwazi sokwazi ukuthatha izinqumo, nokubona okupheleleyo nokufaneleleyo ngendlela okumele siphilisane ngayo.

Izindima sezicishe ziya ngokufana esikhathini samanje, lokhu kubangelwa ubucayi bempilo nangokuthi impilo isisithathe yasibekaphi. Njengamanje uye uthole abesifazane nabesilisa emshadweni beshadile besebenza bobabili. Lokho kwenza ukuthi izindima zicishe zifane . Koda futhi kuyaye kuye ngekhaya ngekhaya ukuthi bona iluphi usikompilo abaluphilayo nokuthi umndeni wabo bazimisele ukuthi bawumise kanjani, nokuthi bawukhulise kanjani. Lokho kusuke kulele kulaba bantu abashadile.

Ngosiko lesiZulu, ukulandwa komphefumulo womuntu ongasekho kubalulekile. Lokho kuyamsusa kuleso sigameko la alahlekelwe khona umzimba wakhe wasala umphefumulo, kuyamqoqa kumlethe ekhaya akwazi ukuthi abeyisidalwa noma idlozi lasekhaya. Lokho-ke kusisiza kubantu ukuthi bangalokhu bembona ezindleleni noma lapho ekhona, angaphinde futhi ahluphe umndeni wakhe. Ukumlanda-ke lokhu kukhombisa ukumkhathalela, kukhombisa ukumbona eyilunga lomndeni ngoba uyamthatha uzomfaka phakathi emagcekeni akini emndenini.

Angikuthengi kakhulu ukudla okuthengisa ngaphandle. Lokhu kudalwa ukuthi isimo semali asivumi, asingivumeli sivuma ukuthi mangipheke endlini. Singasho nje sithi kakodwa evekini lapho ngikwazi khona ukuthi ngihambe ngiyothenga into yangaphandle, futhi nalapho kusuke kungeyona into eningi, kusuke kuyinto yesikhashana yokubamba umoya ngaleso sikhathi uma futhi kusuke kuphuthuma. Ayenzeki uma kungabalulekile noma kungenasidingo ngoba lapho isuke isizochitha imoshe imali.

UDuduzile ngingamnikeza umfutho omningi wokuthi angene esikhundleni, ikakhulukazi uma kuwukuthi isikhundla lesi noma izikhundla lezi zijwayele ukuthi zengamelwe abantu besilisa. UDudu angafaka izwi, iphimbo labantu basifazane abalidingayo. Singabantu besifazane, siwumphakathi singamgqugquzeleka kakhulu uDudu ukuthi ayothatha ubuholi yize ewumuntu wesifazane, yize kuzoba khona izinqinamba azobhekana nazo njengoba ewumuntu wesifazane ekutheni hhayi ngaso sonke isikhathi, hhayi ngabo bonke abantu bazomthathela phezulu. Kodwa yena kuzomele aqine ame, ayimele into ayikhulumayo ukuze ubuholi bakhe buzothatheka ngobeqiniso.

Engingakwenza mina ukuthi ngingathatha amaqatha amabili enyameni okukhombisa ukuthi angideleli futhi angiwubukeli phansi umcimbi nomphakathi. Lokhu ngingakwenza ngiwadle la maqatha bese ngiyabonga, ngichaza isimo sami sokuthi angafinyeleli kule nyama hhayi kungoba kukhona inkinga ekhona kuyona kuwukuthi mina ayihambisani nami, Ngizobe-ke sengibonga-ke sekuqhubeka-ke umcimbi.